Ndingumntu ke mna ke apha ophandle othethayo kakhulu. Hayi, ndakumchazela mna umqhubi lo kaUber mna uba ngaba bhuti, sisi, noko awenzi kakuhle. Xa ungumntu osebenza ngabantu kaloku funeka ujongeke, ubukeke, ube ngumntu othandekayo. Awukwazi kaloku xa ungumqhubi kaUber uvuke kusasa ungahlambi, unxibe iimpahla ezimdaka ngoba kaloku xa uqhuba imoto kaUber usebenza nabantu abangafaniyo and ke funeke umhloniphe umntu okhwela imoto kaUber. Hayi, ndakumxelela mna ndithi, bhuti, sisi, abantu bazayibaleka imoto yakho xa ungahlambi, ngoba kaloku uthi ucela imoto phayana ku-Uber ivele uba yimoto ethile. Sawuthi siyijonge ke loo moto sinike ingqwalasela, sibone uba umntu wayo ngulo ungavasiyo, singayithathi loo moto. Ndakumchazela ndithi, bhuti, sisi, vasa, hlamba ukwenzela uba kaloku abantu bakho bazokhwela kuwe.

Ndingaxelela abanye abaqhubi abaqhubayo, aba bahlala apha ngasemva xa bephumze omnye. Ndithi, mqhubi sicela uthethe nomqhubi lowa uqhuba ibhasi ngoku uba makathobe isantya, noko le bhasi iyabaleka ngoku. Ndawulinda kuye ke impendulo yakhe, uba lomqhubi simthumileyo uthini na xa simthuma kulaa mqhubi ubalekisa ibhasi. If ayikho inguqu, thina bakhweli ke ngoku sizawudibanisa iintloko sonyule omnye wethu apha ebhasini sithi, iya phaa kulaa mqhubi phambili umxelele uba sithi singabakhweli thina asiyithandi le ndlela owenza ngayo ubalekisa ibhasi ngesantya esingaka. Siyathemba ke after sithethile naye singabakhweli okanye lo drayiva simthumileyo uba makathethe naye siyawuvakala isikhalazo sethu. Ngoba kaloku asinawukhwela ibhasi ebalekayo, sawuba sesichengeni sokuba sengozini.

Xana uhamba ngetekisi awukwazi kaloku uphatha iprem, kuba iprem kaloku kwayona kufuneka uyifake apha eteksini. Izawuhlala njani iprem eteksini? Izawusokolisa abakhweli nje, ngoba uzawuthi uyayibeka phaa phakathi kwezitulo izawusokolisa abantu, umntu owehlayo laa prem. Awukwazi ukuphatha iprem eteksini. Iprem ungayiphatha xa unemoto yakho not eteksini. Shiya loo prem endlini uthathe umntana wakho umbeleke emqolo ngoba kaloku iza kusokolisa iprem. And ke abaqhubi beeteksi xa uphethe le prem bazawufuna ukubhatalisa kaloku. Bathi, yiza nemali sisi, le prem yakho ivale indawo apha eteksini yam. Uphele ubhatala ngenxa yale prem ke ngoku. Shiya iprem xa uhamba ngeteksi endlini, umntana umbeleke emqolo.

Umqhubi lowo weteksi endikhwele kuyo ndiyakuthi ndimhlebezele apha endlebeni. Ndithi, bhuti, thothisa isantya, noko le teksi yakho iyabaleka noko. Into ebalulekileyo yimiphefumlo yabantu nokuba sifike siphila apho siya khona, sona isantya asilunganga ngoba kaloku minintsi imiphefumlo eyawuthi ilahleke apha kule teksi xa le teksi igaxeleke engozini. Ngoko ke ndawumcela ndimbongoze umqhubi weteksi lowo. Ndithi, bhuti, siyacela singabakhweli thoba isantya. Asilwi nawe sikuxabisile njengomqhubi wethu, sicela nje ntonye kuwe, sicela ukufika siphephile kule ndawo siya kuyo sifike siphila. Ndithembe kanjalo ke uyawusiva umqhubi lowo weteksi xana sithetha kakuhle naye, naye esimamele esiphendula ngembeko, nathi simxelela ngembeko.

Urhulumente uyanceda ngezithuthi zakhe ezithutha abantu kwizibhedlele. Okokuqala, abantu abasuka ezilalini abanazo izithuthi ezinakuthi ziyobabeka esibhedlele. Abantu abolupheleyo bayasokola ukhwela iiteksi ukuya esibhedlele, abantu abakhubazekileyo bayasokola ukhwela iiteksi ukuya esibhedlele. Ngoko ke urhulumente wenza into ebalulekileyo xa abantu abathi bazaya ezibhedlele baqokolelane bayokhwela kwisibhedlele esithile, babhalise bakwazi ukuthuthwa basiwe esibhedlele. Ziyanceda kakhulu ke ezaa zithuthi zasesibhedlele ukwenza loo nto. Ngoba kaloku aba bantu ndibakhankanyileyo, bakhubazekileyo, abadala nabasuka emaphandleni ezilalini abangenanto yokhwela bayancedakala zezaa zithuthi zaphaya esibhedlele. So urhulumente wenza kakuhle kakhulu ukwenza ngolu hlobo abathuthe abantu abase ezibhedlele.

Hayi, andinakuze kaloku ndilinde ibhasi. Iiyure ezilishumi? Hayi, andinakuze ndiyilinde loo bhasi leyo. Ndibuyela ekhaya kaloku, ndiyagoduka. Ndizawufuna imali yetikiti lam ibuyiselwe kum. Ukuba imali yetikiti lam ayibuyiswa, mandikhangelelwe enye ibhasi ngemini efanelekileyo endizawukholwa nam yiyo. Ukuba ayenzeki loo nto leyo ndibuyiselwe imali yam okanye ndifunyanelwe enye ibhasi endinakuthi ndiyikhwele, hayi, andinawuze ndiyamkele tu mntasekhaya into yolinda ibhasi iiyure ezilishumi. Lusuku olupheleleyo mos olo, oko ndilinde ibhasi engafikiyo. Andinawuze ndiyimele leyo into, andinawuze ndiyimele. Ndiyajika ndibuyele ekhaya. Ndizawuthi xa ndisekhaya ndifowune ndichaze kwinkampani leyo yebhasi uba ngaba kaloku ndibuyele ekhaya mna, ndifuna imali yam okanye mandikhangelelwe enye ibhasi endinawuthi ndiyikhwele.